Kubaluleke kakhulu ukuthi kube nezinhlelo zezinxoxo zasendaweni, ukuze abantu bazi ukuthi kwenzakalani endaweni abahlala kuyo, futhi uma ngabe kunezinkinga kungenziwa njani kuze kugcine izinto sezikhanya noma izinto sezihamba kahle endaweni.

Ukucishwa kukagesi kuphazamisa kakhulu umsebenzi wami ngoba, ngoba ngisebenzela endlini uma ngabe usucisha ugesi, kusho khona ukuthi angeke ngize ngisaqhubeka nomsebenzi, kumele nguyeke umsebenzi ngoba ne-Wi-Fi iyacima ngokuhamba kukagesi.

Angicabangi ukuthi ukusebenziswa kwe-smartphone kungaba isiphazamiso, ekufundeni noma ekucwaningeni ukuthola ulwazi ngesihloko noma ngezemfundo. Isiphazamiso ukuthi ugcine usuwenza okunye okungamele ngabe uyakwenza. Kanti uma ngabe uzimisele ngokuthi uyafunda, angiboni ukuthi i-smartphone iba yisiphazamiso. Kahle kahle, kuya ngokuthi umuntu uzimisele ngani.

Yebo, ngake ngazithola ngiphelelwa idatha ngingalindele. Ngangibhizi ngisebenzisa i-smartphone, ngisebenza efonini ngoba ngangisebenzela ekhaya. Kwathi-ke sengibheka ngabona ukuthi hawu, isiphelile idatha. Ngazama-ke ukugijima ngiye esitolo sangakithi ukuthi ngiyothenga idatha ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ngisebenze.

Izici namasu abalulekile uma ngabe kukhulunywa noma kubekwa izinhlelo zesimo sezulu ezihehayo nezifundisayo eziteshini zomsakazo nomphakathi, ukuthi indlela ekubekwa ngayo izindaba kumele ihehe kuyiyona. Kanti futhi uma kunesixwayiso funa kuxwayiseke wonke umuntu.

Iy'nkundla ziwukhuthaza kahle ukusebenzisana phakathi kwabalandeli bomculo, ngoba uma ngabe nisebenzisana, into yenu iyaphumelela, kanti futhi-ke umuntu ungumuntu ngabantu.

Intengo ikhuluma kakhulu ekutholeni, ekutholakaleni kwamamuvi ase-TV. I-TV yona ngoba ikhokhelwa ngenyanga, inokudlala izinto ezintsha. Kepha laba abakuma sevisi bokusakazwa bukhoma, banokuletha okusha sha bekulethe futhi konke umehluko-ke kuba yilokho. I-TV yona iletha kancane kancane.

Uma ngabe kungamele ngakhe ifomethi yezindaba entsha yeziteshi zomsakazo womphakathi, ngingafaka intsha ekwaziyo ukuthi isakaze futhi ibonise amakhono ayo. Singaphinde futhi sifundise intsha nabantu abadala ukuthi, empilweni kumele uziphathe kanjani.

Izinhlelo zokusebenzisa ama-smartphone zenza imisebenzi ibe lula kakhulu, noma kusebenzeke kahle ngoba yonke into iyashesha. Uma ngabe nje ngidinga ukuthi ngikhulume nomuntu, ngimbhalela kwiselula umlayezo ufika kuye ngokushesha, akwazi ukuthi asheshe angiphendule ngiqhubeke ngibe ngenza umsebenzi wami.

Yebo ngiyanquma, ukuthi iyiphi inkundla engingabhalisa kuyo. Futhi kubaluleke kakhulu ukuthi ibe namamuvi noma imibukiswano elungele bonke ubudala, ukuze nezingane zizokwazi ukuthi zizithokozise.

Uma ngabe ngingaba unjiniyela odinga ukuwenza usekelo limi lasendaweni, ohlelweni lokusebenzisa olukhona kwi-ephu. Ngingathola izinsiza njengokuthi ngithole ulimi, ngikwazi ukuthi ngilisebenzise ukuze bezokwazi abantu ukuthi basizakale.

UNdabenhle Mkhize, angathatha umculo aqale azise abalaleli ukuthi kunobuhlobo lomculo esingathanda ukuthi nilizwe, bese nisazisa ukuthi linjani. Ngalokho uzobe azi ukuthi abalaleli bayaluthanda yini lolo hlobo lomculo, ebese-ke eseyalufaka emsakazweni.

Yebo ngake ngahlala isikhathi eside ngingenalo idatha ngenxa yokubiza. Ngazizwe ngingekho kahle kakhulu ngoba ngangibona ukuthi ziyangiphuthela ngapha kuma-social media.

Amalungiselelo ebengingawenza kusengaphambili. Futhi ngingaqhuba kahle ingxoxo ngokuthi ngenze ukuthi, kuyobe kukhulunywa ngani ebalulekile. Njengokuthi ngaleso sikhathi izinto ezizobe ziwuxake kakhulu umphakathi noma ezithinta kakhulu umphakathi, nezinto okumele zibhekwe ukuze kusizakale umphakathi.